Ho boloka data ka ho tima disebediswa tse jang data jwalo ka auto update. Ho sebedisa Wi-Fi ha e le teng, le ho kwala ditshwantsho le di-video ho social media. Le lona le ka etsa jwalo ho netefatsa hore data e dula halelele.

Ho eletsa hore a sebedise lebitso le bonolo ho le hakanya le senang tlhahisoleseding ya hae, le kopantsweng le dinomoro, kapa matshwao a ikgethehileng. Le ho boloka le dule le sireletsehile.

Ke ka qala pele ka ho bapatsa ho tsa marangrang. Mme ke behe le letshwao gate-ing le bontshang hore ke rekisa data. Ntlha ya bobedi, ke reke data e ngata ka theko e tlase. Ntlha ya boraro ke bolelle metswalle le ba lelapa hore ba tle ba tsebe ho bolella batho ba bang hore data e ya fumaneha sebakeng se itseng. Ntlha ya bone ke fane ka discount-o ho di ho bareki ba pele ba tlileng. Mme ya bohlano, ke apare sekipa kapa ke be le card-e e bontshang nomoro ya ka moo ke fumanehang teng ha batho ba batla data.

Kajeko ke thusa bana ho fumana ditshwantsho ka ho di batla inthaneteng, ho Google kapa ke ba bontshe di-app tse kang Pinterest le Canva. Hape nka nka ditshwantsho ka di romela ho bona ka WhatsApp. Ke sebedisa tsa marangrang.

Moraorao tjena ho sebediswa internet. Ha ho etsahala hore o thole o mametse pina ka leleme or kapa ka leleme leo o sa le tsebeng. O nka yona founu internet o kenya yona kapa lebitso la pina eo. Mme dintho tsa hao di tla hlaha le puo ya leleme leo.

Ka baka la hore re se re na le di-app-o tseo ka kgonang ho bala ditaba mo tsona. Tje ka ha ne ntse di ngotswe pampiring o tlo di thola tje ka ha ntse di ntse di ngotswe ka teng founung kapa internet-eng.

Abuti hona nou ngwana hao o na bapala ka phone ya ka. Mme playlist ya ka e phumulehile. Kore ha ke tsebe hore ke tlo etsa jwang ka baka la hore ke tshwanetse ke lo batlana le dipina tse le hape. Ngwana hao o inkela phone ya ka, o dlala ka phone ya ka. Hona nou hona jwalo playlist ya ka ke eo e hlakoleile, wa hana ha ke mo botsa.

Unlimited ke na le tletlebo hobane e tloha e fela le pele ho nako. Mara ho thwe ke unlimited.

Dinomoro tsa bona ke na le tsona ka taba ya hore mohlolomong letsatsi le leng ke tla di hloka, empa hangata ke dula ke thusa batho be leng hore ba di hloka. Ke kgone ho bafa tsona. Ho finyella ke na le ho finyella, empa hangata ke feta.

Pele ntlha ya pele e nka e etsang, ke ho bua le bona ka boikokobetso, ho utlwisisa bothata le ho ba eletsa ka boikarabelo. Ya bobedi ke ba bontshe bothata le ho kopa thuso. Ntlha ya boraro ke ikopanye le mmuso kapa baahi ba bang ho kopa thuso le taolo e matla. Ka hoo nka leka ho kenya tataiso e nepahetseng le ho kenyelletsa batho ba nang le boikarabelo.

Ke fumana ditaba tsa sebaka sa heso ka WhatsApp le . Ke sebedisa nako e ka tlase ho hora tse seng kae ka letsatsi ho sheba. Ke rera ka ho qala ho sheba di-app tsa dikoranta tsa internet-e ho fumana ditaba tse ntjha le ka potlako.

Ha ho ne ho ya ka nna. Ke ne ke tla kenya mmino o rutang, o nang le melaetsa e hahang le ho fa batjha menyetla wa ho bontsha talent-e ya bona.

Ke tla re ho moreki ke a utlwisisa hore maemo a thata, empa konteraka e salletse feela ke selemo se le seng. Ha re bue ka ho batla tharollo. Nna ke teng ho thusa e seng ho imetsa. Mohlomong re ka lefa hanyane hanyane kapa ra emisa nakwana feela.